Mhlobo wam, ndincede undiboleke imali yokuthenga idatha, bendisenza umsebenzi wesikolo. Bendiyithengile idatha ekuseni kodwa le idatha iye yaphela phakathi. Andiyazi kutheni idatha apha eSouth Africa idura kangaka kodwa kwamanye amazwe iyafikeleleka.

Ungumntu zingavela nemicelimingeni emikhulu, kuba ungumntu uyakwazi ukucinga into ngoku kodwa kufuneka uthathe ixesha ukuyicinga ukuba le nto uyicingayo na uba yeyona ilungileyo.

Kufuneka uyibeke kwindawo apha endlini yakho oyaziyo ukuba inethiwekhi kulapho isebenzeka kakuhle khona, uyifumana khona rhoqo.

Kulungile, kuba kuYouTube uyakwazi ukufumana, fumana le nto uyifundiswa ngutishala wakho. Ukwazi uphinde uyifumane phaa kuYouTube ikucacisela more, kunale ubuyifundile.

Inceda ngokuba uyakwazi ukumamela ii-videos ezishicilelweyo ezifundisa ngezinto zesikolo ngaphandle kokuba ukhuphe imali uhambe uyokuthenga idatha edurayo.

Ndingakhetha iWi-Fi yasimahla kuba iza kundincedisa ekukhangeleni imisebenzi kumakhasi ezonxibelelwano. Ndifunde kumakhasi ezonxibelelwano, kuba andinayo imali yokuthenga idatha.

Ndinganxibelelana nabantu beziko leWi-Fi ukuze bandincedise ukuphinde ndirekhodishe zonke iinkcukacha zokungena kule Wi-Fi ngale fowuni yam intsha.

Ndingababuza ukuba abawazi na umthetho waselayibrari ukuba uthini. Kuba ingxolo ayivumelekanga elayibrari. Umntu xa ebukele ikhompyutha, ebukele ividiyo, makafake ii-earphone ukuze ingxolo yakhe ingachaphazeli abanye abafundi abazokufunda.

Ndingayibhala phantsi phambi kokuba ndiyisete ukuze ndiyikhumbule.

Uyakwazi ukuripota uqhawuko lombane kwi-chatbot ngaphandle uba uye uyohamba uyoma emigceni apho uthenga khona umbane. Uyakwazi ukuthengisa izinto ozithengisayo kumakhasi onxibelelwano, ubazi abantu ozabathengisela nenani oza kulithengisa.

Wena msebenzi wala makhasi ezonxibelelwano luxanduva lakho ukuba mawuqale uyijonge okokuba nyani na le nto ichazwe apha iyinyani na. Umzekelo, kukhutshwa umsebenzi, qala ujonge ukuba nyani na lo msebenzi ukhutshiwe na. Nee-fake news, ukuba nyani na le nto ithethwa apha iyinyani na.

Kunyanzelekile ukuba ube nawo amandla avela kwisola. Kuba lo mzuzu umbane usamkileyo iyakwazi ukungenelela, umsebenzi wakho uqhubele phambili ungemi.

Isitishi sasekuhlaleni siluncedo kakhulu. Kuba siyakwazi ukuthetha ngezinto ezenzekayo phakathi kokuhlala nezinto omawuzilindele ezizakwenzeka. Kanti kwezinye, i-intanethi, awukwazi ukuzifumana ezo nto.

Inkqubo endandiyibukele estrimisha eSouth Africa yinkqubo yomculo eyayibizwa ngoba yiLive Amp. Apho yayiphuhlisa khona abaculi, iingoma zabaculi sizibona khona, neevidiyo zabo sizibona khona.

Kubalulekile ukuba iWi-Fi yakho ibe nayo iphasiwedi. Kuba umntu ofikileyo angafiki akonekthe abe yena sesebenzisa, kodwa wena xa kuphela inyanga uyibhatala wedwa iWi-Fi yakho.

Ndingavakala ndinomsindo omninzi kuba le ayiyo ndawo yokungxola, yokwenza ubukele iividiyo ezikhompyutheni, yindawo yokufundela. Ndingababuza umbuzo uba bazokufunda okanye bazokwenza ingxolo.

Bendingekafikeleli kwizinga lokuba ndizibukela kuba ndingenazo iindlela ebukelwa ngazo.

Nabani na umntu onefowuni eselungelweni lokuba makayisebenzisa iWi-Fi endlini unokuyisebenzisa, kuba ngelo hlobo soba sisonga imali yokuthenga idatha.

Ngabantu abanganawukwazi ukufikelela kwimali yokuthenga idatha, abantu iipokoto zabo ezingafumanga, abantwana ebancedisayo ukuba benze iinto zabo zesikolo bengenazo iindlela zokufikelela kwiiWi-Fi ezibhatalwayo.